Ee zwo no itea kha nṋe, ndo no ṱangana nazwo, musi ndo fanelwa u yo u dzhia basa kha vhupo nga nga kule. Ho ḓo ri ri khou ṱuwa nga thekhisi ri tsini no swika kha heyo ḓorobo ra wana ho valwa bada nga vhoradzithekhisi vha uvho vhupo. Vha khou sumbedza uri thekhisi dza vhupo vhuḽa vhune nṋe nda bva khaho a dzi ngo tendeliwa uri dzi dzhene hafha, zwa ḓo sia ndi si tsha kona u dzhia basa nga ḽi a ḓuvha. Ndo xelelwa nga masheleni e nda ṋamela ngao ḽi hala.

Ndi mihwalo ya dzi bege ine ya vha na zwiambaro hone na zwishumiswa zwo kunakisa muvhili.

Ee nṋe ndo no ḓiwana ndo ima ḽainini ndo lindela u dzhena nga ngomu ha thekhisi muṅwe musi nga zwifhinga zwa khushumusi musi si ndi khou yo dalela khotsi anga tshikhuwani, ho ḓo ṱuwa thekhisi mbili phanḓa hanga ndo fola u swika he nṋe nda dzhena nga kha ya vhuraru.

Ndi khaedu dzi nga u fariwaho nga dzungu arali muthu a songo dowela.

Ndi vhuvhi vhu ngaho u fariwa mboho lune u nga fhedza wo fhelelwa nga vhutshilo hau kana wo dzhielwa tshiendedzi tshau kana vho dzhiela ṱhingothendeleki, khadi dza banngani kana tshelede.

Ndi uri hu tshi tshimbila vhusiku nga bisi a u tou kona u vhona zwavhuḓi uri u nga, u gai nga hetsho tshifhinga lune u nga fhedzisela u khou fhira haya.

Zwi na masiandaitwa a si avhuḓi ngauri vhathu a vha tsha themba zwavhuḓi u tshimbila nga edzo goloi o tshumelo dza ehailing ngauri vhu vhunzhi ha vhathu vha khou ngalangala, vhaṅwe vha sa wanale, vhaṅwe vha wanala vha zwitumbu. Zwone zwi a ofhisa tshitshavha uri naa ri ḓo tshimbila gai, ri ḓo themba nnyi. Ngori u nga, u vha u sa ḓivhi uri ṋamusi ndi ḓuvha ḽau, a si ḓuvha ḽau.

Ee ndo no vhuya nda ṱangana ngazwo zwa nḓaḓisa, ndo swika rabothoni nda wana dzo funga muvhala mutswuku fhedzi nda ḓi lindela, nda lindele ndi kho ri dzi ḓo vha dza ita mudala wa uri, mara dza dzula dzo ralo, nda vha ndi sa ḓivhi uri ndi fhire kana ndi hume.

Ndi vhona zwa u tou ḓiseliwa zwi khwine ngauri musi vha tshi ḓisa zwi vha zwi khou ḓivhea uri ngoho vha ḓo ḓa na mishonga u fhiriwa ngauri vhaaluwa vha sokou ṋamela dzi thekhisi vha tshi tevhela mishonga vhuongeloni, vha swike vha wane hu tshi pfhi mishonga a iho.

Ndi nga ṱhogomela thekhisi yanga, ndi nga ita uri i dzule yo kuna hone ndi badani ndi ḓo gidima nga luvhilo lu tendelwaho.

Tshumelo dzi ngaho Bolt na Uber dzi thusa uri vhathu vha tshimbile ngo ṱavhanya hu si na uri muthu u khou thoma a endela a tshi ya vhudzulo ha dzi thekhisi kana ha mabasi zwone zwi ita uri zwithu zwi tshimbile nga u ṱavhanya.

Ndi nga zwifhinga zwa khushumusi kana mathomoni a ṅwaha ngauri nga hezwo zwifhinga hu vha ho ḓala, hu vha ho tsitsikana, muṅwe na muṅwe u vha a khou sokou ya hangei. So zwi itela uri vhathu vho no dzhavhula zwithu zwa vhathu vha dzhavhaule zwo leluwa ngauri a u nga zwi pfhi.

Vhareili vha mabasi a vha tendeli muthu a tshi ṋamela kha basi yo no shumisa khadi fhedzi vha mu sia nnḓa, nga nnḓa arali basi i tshi tendela tshelede. Vha a mu badelisa tshelede a kona u ṋamela.

Nṋe ndi funesa goloi ya Mercedes Benz G sixty-three, ndi i funesa ngauri i a gidima nga maanḓa hone yo naka, futhi i na maanḓa. I kone u tshimbila fhethu ho fhambananaho i sa baleliwi.

Ndi u ṱola basi uri ngoho ḽo lugela u tshimbila vhusiku, mavhone a khou shuma, zwivhoni zwi khou shuma.

Khaedu dzine nda vhona dzi hone kha mabasi a u tshimbila lwendo lu lapfhu, ndi dzi vhona kha mabasi ane ha na vhupo hune vhathu vha ḓi thusa hone uri zwi vha thaidzo musi muthu o farelwa musi basi ḽi khou gidima madakani hune ḽi nga si kone u ima.

Vhareili musi vha tshi thoma u dzhena lwendo nga ḓuvha ḽa murahu vha teyo u eḓela khofhe vha netuluwa. Hone ndi nga eletshedza uri musi vhareili vha tshi fara lwendo lulapfhu a vha vhe vhavhili kana vhararu uri vha kone u langulana nḓilani, hu tshi dzhena muṅwe hu tshi dzhena muṅwe hezwi muṅwe a tshi neta u fhiriswa uri muthu o neta a reile a tshi isa phanḓa.

Dzi goloi dzi shayaho u pakela moḽoni ngauri moḽo u na fhethu ho u pakela huṱuku u tshi hu vhambedzana mavhengele a re nga ngomu. Zwa dovha hafhu zwa vhangiwa nga uri kha tsini na vhupo hovhu a hu na muṅwe moḽo, hu na vhupo vhunzhi vhunzhi ho tangaho moḽo zwine zwa amba uri vhathu vhoṱhe vha ḓa kha honoyo moḽo sa vhunga miṅwe mimoḽo i kulesa zwa sia hu si na fhethu ha u paka hone.

Ndi zwa ndeme ngauri wa tshimbila nga bisi ḽone a ḽi na madzulele avhuḓi, u ḓo vhaisala muṱoḓo na muṱana hafhanoni, zwa ḓo sia a khou pfha vhuṱungu vhunzhi.

Ndi guda mvelele na ḓivhazwakale ya uri afha fhethu kale ho vha ho itisa hani, ha tshi dzula vhonnyi, ha tshi itea mini. Zwone zwi thusa tshitshavha na shango ngauri zwi alusa ikonomi musi hu tshi ḓa vhathu vho no endela mashango, u vhona na u renga zwithu zwo no wanala nga hanefho tsini.

Zwiṱitshi zwa peṱirolo ndi zwa ndeme ngauri zwi thusa uri muthu a kone u ima hone a awele, a wane zwiḽiwa, a ḓithuse hanefho hu si ri u sokou dzula dzi badani lune a nga fhedzisela a khou hombokiwa goloi yawe kana a khou fhelelwa nga vhutshilo hawe.

Ndi ufha vhashumi vha mabisi miholo yo teaho hone nga tshifhinga.

Ndi vhona uri zwo no kho ita uri hu dzulele u vha na migwalabo ndi ya uri vhareili vha mabasi vha holeliwa miholo miṱuku zwi no ita uri vha dzulele u gwalaba.

Ndo no vhuya nda kwamea nga migwalabo ya mabasi musi ndi tshi khou yo dzhia basa kha vhupo ha tsini he vhavha vho vala bada zwa ita uri ndi si kone u swika hune nda khoya hone.

Tshenzhemo yanga ya thekhisi nga awara dza mushumo ndi ya uri dzi vha dzi kho ṱavhanya nahone vhathu vha vha vho ḓala a u fhedzesi tshifhinga tshinzhi wo lindela uri i ḓale uye hune wa kho ya hone.

Zwi ita uri vhathu vha wane goloi dzo no ḓo vha endedza tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe tsha ḓuvha u fhirisa bisi ṱhukhu dzine dza shuma nga tshifhinga.

Ndi dza u lindela musi husi zwifhinga zwa mushumo ndo zwi fheletshedza ngauri ndo uri ndi ya u ṋamela musi u tshi tshi nga matsheloni musi thekhisi dzi kha ḓi ḓala u ṱavhanya dza tshimbila u ṱavhanya zwine zwa ita uri ndi swike hune nda khoya hone hu tshe na tshifhinga.

Ndi musi ndo yo dalela khotsi anga tshikhuwani rikha thekhisi ngei ḓoroboni ya joburg muṅwe muthu a tshi dzhavhulelwa founu nga kha fasiṱere ḽa thekhisi nga zwigevhenga zwa shavha tshiṱori itsho ndi nga si vuwe ndo tshihangwa.

Nga u shumisiwa thekhisi dza zwi tshi zwino honeha dzo no ṱhogomeliwa ara dzi tshi nga konadzea na u pandelwa zwithu dzo nonga wi fi u itela vhaṋameli vha shumise ara vho xela vha kone u ḓivhadza vhathu vha tsini.

Kha vhupo ha dzi ḓorobo vhupo ha thekhisi ho hula hone ho dzula nga ngona u fhirisa ma mahayani hone dzi thekhisi dza fhethu hunzhi dzi vha dzo soko ṱangana na hune uya xela ngori dzi vha dzo dzula fhethu nthihi dzi nnzhi nnzhi.

Ndi u engedza ikonomi ya tshitshavha sa izwi vhaṋameli vha tshiḓa vhaṋameli vha shumisa tshelede hu nori hafhu vha itela mimakete i renga tsini uri i kone u rengisa.

Ee ndono vhuya nda kwamea nga mugwalabo wa thekhisi ṱhukhu musi ndi tshi khou fhelekedza murathu wanga u redzhisṱara tshikoloni tsha Capricorn tvet khoḽedzhi ro ḓo swika ra wana tshitandani hu na mugwalabo wa dzi thekhisi vha sa tendi thekhisi dzi tshi fhira zwa kombetshedza uri ri humele murahu.

Ndi musi vho radzithekhisi vha khou ṱerekela uri tshelede yo no kho badeliwa nga vhaṋameli ndi ṱhukhu u tshi vhambedza na ine vha shumisa u renga zwivhaswa honeha vha dovha vha ṱerekela uri vha reili vha bisi khulwane vha ṋamedza vhaṋameli nga tshelede ṱhukhu.

I kwama ḓuvha kha mushumo wa ḓuvha na ḓuvha ngauri vhathu arali vha sa kona uya mushumoni zwi amba uri a vha nga holi hone aravha vha nga holi zwi amba uri a vhanga vhi na tshelede ine vha nga i shumisa u renga zwiḽiwa uri vha kone u tshila honeha mabindu ha tshimbili sa hezwi vha nga si kone u ya u renga zwiṱoko.

Vhahulwane vha mulayo vha shuma na na migwalabo i tshimbilelanaho na dzi thekhisi nga u fara vhareili vhane vhavha vho thivha bada ngauri bada ndi dza mulayo hone ndi dza muṅwe na muṅwe uri a tshimbile khadzo so ara muthu o thivha u to fariwa.

Ndi ya uri muṅwe na muṅwe ane anga waniwa a khou thivha bada kana a kho thithisa matshimbilele a dzi goloi na vhathu badani hone hu kho itea mugwalabo a fariwe.

Migwalabo ya thekhisi i ṱuṱuwedza tshitshavha uri tshitshavha tshi vhone nḓowetshumo ya dzi thekhisi i tshi nga i khombo nahone a sia muthu muṅwe na muṅwe sa hezwi i khombo muthu a nga fhelelwa nga vhutshilo musi ezwi a khou gwalaba.

Ndi vhona unga muvhuso a u koni u langula vhoradzithekhisi saizwi vha kha ḓi ita zwine vha funa afha dzi badani vha sa tevheleleli milayo ya bada naho vhathu vha muvhuso kana mapholisa vha hone afho tsini.

Tshenzhelo yanga nga vhuima zwikepe ndi ye uri vhuima zwikepe hu dzula ho tsitsikana hu dzula huna vhathu vhono khou ya nṱha na fhasi musi muthu a khou ya muyani zwine nda zwi takalela ndi zwauri huna nḓila dzo ṅwaliwa zwavhuḓi uri vhathu vha si xele hune vha khoya hone.

Ndi vhona zwi si zwavhuḓi uri dzithekhisi dzi hwale vhathu vho kalulaho, ngauri badani saizwi ri kho tshimbila ri vha ri sa ḓivhi uri huḓo itea mini, honeha arali ha mboḓi itea khombo vha mulayo vha vhona zwi songo fanela ngauri iyo thekhisi yovha yo ḓadza yo fhirisa tshikalo, zwine zwa ita uri na thuso i sa tou wanala zwavhuḓi. Ndi vhona zwone zwa nga itwa hu uri hu sa tsha tendelwa vho radzithekhisi vha tshi ṋamedza vhathu vho kalulaho honeha vha tshi to ḓisa thekhisi nnzhi uri dzi kone u ṋamedza vhaṋameli vhoṱhe u fhirisa u ḓadza lwo kalulaho.

Athi ḓipfhi zwavhuḓi honeha ndi vhona zwi si zwavhuḓi kana zwi songo fanela, ngauri hezwi mitengo ya peṱirolo i tshi engedza kana i tshi gonya vhone vha ṱoḓa uri vha engedze mitengo yau ṋamela ngayo dzi thekhisi, mara hezwi ya peṱirolo i tshi tsa vhone yau ṋamedza thekhisi avha yi tsitsi zwivha zwi si zwavhuḓi.

Ndi vhona unga sa vhaṋameli ri tea u ambedzana ra pfhesesana uri ndi mufhio muṋameli one o bvisa tshelede i songo swikaho, uri a kone u ḓadzisa i kone u swika kana sa vhaṋameli ra pfhana ra ḓadzisa yeneyo yono khou shotha uri ri kone u vha na lwendo lwavhuḓi, sa hezwi arali ra nga tshimbila i singo fhelela mureili wa thekhisi zwi nga itea a sa ri ise hune ra khou ya hone ngauri u ḓovha a khou nyaga masheleni awe.

Ndi nga sivhe nda ḓipfha zwavhuḓi ndi nga pfha ndo kwata hone ndo dinalea ngauri ndi tshi ṋamela ndi ḓovha ndo amba uri ndi khou ya gai, honeha ndi ḓovha ndo badela tshelede yo fhelelaho yono ntswikisa hafho he ndavha ndi kho ṱoḓa uya hone musi a tshi vhori ene ha tshaya zwi ntsia nṋe ndo hanganea, honeha ndo sala fhethu hune na nga hetsho tshifhinga unga wana ndi sa huḓivhi zwa ita uri ndi vhe ndi kha khombo, zwone zwivha zwi si zwavhuḓi ndi nga ḓipfha ndo dinalea ndo hanganea honeha ndo tshuwa nau ḓaḓa.

Ndi vhona vhareili vha thekhisi dza mahayani vho dzika honeha vha na vhulenda na vhuthu vha sina vhu veveru khavho, honeha vhareili vha thekhisi dza maḓiroboni vhone vhanga vho ḓalelwa nga dzi nndwa na mavivho honeha a vha na ndavha na vhaṋameli vhavho vha tshimbilisa zwiṅwevho dzi badani u fhira vha mahayani vha no londa milayo ya bada.

Ndi vhona tsha khwiṋe hu uri vha ḓi rengele zwiḽiwa nga tshelede ine yavha i khou bva tshikwamani tshavho uri vha kone u vhona uri nga ḓuvha vho shumela vhugai, honeha vho ita phurofiti vhungafhani vha tshi vhambedza naye vha shumisa u renga ngayo peṱirolo.

Ndi ḓipfha ndi songo tsireledzea honeha ndi songo dzulisea, ngauri ara i tshi khou gidimesa au ḓivhi uri phanḓa huḓo itea mini u nga wana biriki dzayo dzi kho hana zwine zwa ḓo ri sia ringa ngomu ha khombo nga nṱhani ha muthu ane a khou vhona o lenga kha zwithu zwawe a ṱoḓa uri i gidimese, zwine zwavha zwi si zwavhuḓi kha riṋe vhaṅwe ngauri vhaṅwe vhathu vha ya ofha vhuendi vhono gidimesa honeha ho novha hu sa khou londa na milayo ire badani.

Khaedu ine nda ṱangana nayo nga matsheloni nga zwifhinga zwa uya mushumoni ḓuvha na ḓuvha, ndi khaedu ya uri nga matsheloni huvha ho foliwa miduba ho lindelwa uri vhathu vha ṋamele. Zwone zwa vha khaedu ngauri nga matsheloni huvha huna phepho nga mannḓa, futhi ho foliwa miduba fhethu hu sina zwifhaṱo zwine zwa ita uri muthu a ḓi wane a khou fariwa nga mukhushwane, honeha a khou pfha phepho nnzhisa yone ya sia a singo dzudzanyea muvhilini.